Ukukhungatheka kwami, kuvela lapho ngizama ukulinganisa ukulinganiselelwa kokudla kwesintu nezidingo zokudla okusheshayo. Ukudla kwesintu kudinga isikhathi, kuyilapho ukudla okusheshayo kuhlinzeke ukutholakala okusheshayo. Ukugcina isiko nokuhlangabezana nezidingo zesimanje kuyinsiselela. Ukufuna ibhalasansi phakathi kwezinseselelo zombili kuyadingeka amasu ahlakaniphile. Lokhu kuthinta izinketho zokudla emphakathini wanamuhla.

Ifilosofi yabantu, igxila ekutheni ngithina ngokwesiko. Lapho abantu bebebambisana ukuze bafinyelele empumelelweni yomphakathi. Lokhu kudala umuzwa wokubambana, ukufaneleke, nokuhloniphana phakathi kwabantu. Ukucabanga ngokomxondo, ukuhlangana, nokwethembeka komunye nomunye. Kuphakamisa imiza, ukuthokozisa, ukukhuthaza, nomoya wokubambisana. Kwakho umphakathi lapho abantu bechasana, bekwazisa izimfanelo zomunye nomunye, futhi bekwazi amandla okukhula komphakathi ngamunye nomunye. Loku kunciphisa izithiyo zomphakathi, futhi kukhuthaza ukuqonda nokwazana.

Ukuze umfundi afunde umdanso wesintu samaZulu, kufanele acale ngokufunda izinyathelo zomdanso ezifana nedlamu noma ingoma. Kumele azi ukuthi umdanso uhambisana nomxulo, njengezinkondlo ezihambisana nezinsimbi. Ukusebenzisa insimbi zesintu, njengezixathulo noma ama-drums, kuzothuthukisa umdanso. Umdanso awuncini nje ngezinyathelo, kodwa ungumoya wokuhlonipha amasiko. Umfundi kufanele acaphele ukuthokozisa nomphakathi ngokuhlanganyela.

Ukubamba iqhaza nenkuthalo kumximbi wesintu kuxinisa izibopho zomphakathi ngokudala umuzwa wokubambana noma wokubumbana. Lokhu kuhambisana nokwebelana ngezinkathi ezibalulekile, okuhlanganisa izinkolelo namasiko. Ichaza elivulekile kumcimbi kungakhuthaza abantu ukuba babe yingxenye yomphakathi. Ukuzibandakanya komphakathi emishadweni kuthuthukisa ukholo nokwazi isiko. Loku kubuye kuholele ekukhuleni komphakathi Ngokubambisana okuhle.

Ngizomluleka umzala ukuthi aqale kancane futhi avule imizwa yakhe ngezinto ezihlobene namakhono esintu. Kufanele azi ukuthi ukufunda amasiko kuyindlela yokuhlonipha izimpande zakhe. Loku kuzomnika isisekelo sokukhula njengowesifazane. Ngaphezu kwalokho akumele azizwe enecala uma ethatha isinyathelo esincane, ngoba ukufunda kuthatha isikhathi. Imizamo yakhe izoholela ekutholeni amandla okuphila ngendlela egcwele.